Into okufanele ukuthi-ke umazise yona ukuthi lolu hlelo lolu luyomusiza kangakanani empilweni yakhe kusukela manje kuya phambili. Kufanele futhi ukuthi umchazele nanokuthi wena njengamanje ukhona la uzomsiza uzomeseka ngaso sonke futhi isikhathi akudinga ngaso. Kufanele futhi ukuveze nokuthi imibuzo anayo angananazi ukuthi akubuze yona. Uzokwazi ukuthi wena umnikeze uphinde umcebise futhi ngamasu azomsiza ekuqhubekeni kuya phambili.

Uyabona ukuchazelwa noma ukuchazela umuntu osakhula ngobudoda nezinto okumele ukuthi azenze noma alindelekile ukuthi azenze as ekhula noma nje ngezigaba zokukhula kwakhe. Ikhona okwenza ukuthi ngenkathi elulekwa nangenkathi ekhonjiswa ukuthi kufanele ukuthi abe umholi hhayi ekhaya kuphela koda nasemphakathini wonke jikelele.

Kuyimanje vele ukhona uyabonakala, uyabonakala ukuthi sizigqaja kangakanani ngosiko lwethu. Lokho futhi sokuza kuya ngokuya kuyachaphazeleka nasey'nganeni ezizayo, noma nasesizukulwaneni esilandelayo. Uyabona ukuthi kukhona ukuy'ngqaja, kukhona ukujabulela ukuthi ungumZulu.

Ngicabanga ukuthi umehluko mkhulu kakhulu ngoba ezinye izizwe esengikubonile ngazo zisuke zikujabulela nje ngokokujabula ukuthi cha, siyajabula ukuthi usuphilile phela nawe waze wafika kulesi gaba lesi, kodwa ngakwelethu uhlangothi, umuntu akagcini ngokuthi ajatshulelwe kodwa kuyaye kube ney'yalo ezihamba nalowo mkhosi. Wokuthi kubungazwe ukuthi cha njengoba usulana-ke, akugcini ngokuthi usukhulile waze wabona le minyaka, kepha kuyakufanele ukuthi manje ukuqonde ukuthi wena uzoziphatha kanje, uphinde futhi usize la, nalapha, nalaphaya.

Esimeni esikanjalo siyaye sikhethe ekuthenini sibungaze umuntu kakhulu kunokuthi silile, ngoba okusuke sekwenzekile kusuke sokufana nokuchitheka kobisi. Kusuke kungeke kusenziwa lutho enye ukuthi abuyiswe. Yingakho siyaye sikhethe ukuthi simubungaze sijabule, kodwa kukho lokho-ke siyahlala sihlangane njengomndeni sikhumbule izinto nathi okumele ukuthi siy'bungaze njengoba sisuke sisaphila.

NgokwesiZulu kunento ekuthiwa ukugqoza. Iyona nto engabona ukuthi wayithokozela kakhulu, kepha okunye kwakho akujabulela ukuchazelwa ngokuthi njengomuntu wesifazane ume kuphi yena njengomuntu wesifazane. Izinto ezilindelekile kuyena ukuthi zenzeke namathuba-ke anawo empilweni njengoba isikhathi siqhubeka sihamba.

Sizokhumbula phela ukuthi la bantu abadlula manje emhlabeni abantu ade bephila isimanje. Ngiyacabanga ukuthi kufanele ukuthi kuzanywe ukuthi le nto ilinganiswe. Kungakhohlwa iy'ndlela okwakwenziwa ngazo kudala, kodwa-ke futhi kuphinde kukhunjulwe ukuthi la bantu bebephila isimanje esikhathini samanje. Ngakho kumele ukuthi kutholakale iy'ndlela zokuthi kulinganiswe kufakwe okwakudala nokwesimanje futhi nakho kufakwe ukuze kuzokwazi ukuthi kulingane, kungabi khona okushodayo.

Bona umcimbi kaNomalungelo wawumuhle kakhulu, wawumuhle kakhulu engicabanga ukuthi eminye imicimbi emihle kakhulu eminyakeni edlule esesikesaba nayo. Umphakathi-ke wahlangana wazobungaza naye. Wawukujabulele kakhulu, wawubona futhi ukuthi wonke umuntu umujabulele kakhulu njengoba uNomalungelo uwumuntu ohloniphayo, uyingane impela koda futhi usaseyingane ehloniphayo ekhombisa ukuthi iphuma ekhaya elinemfundiso. Ngakho nje konke kwahamba kahle sasimujabulele kwaba nezipho naye nje wakhombisa ukuthi cha impela unekusasa eliqhakazile.

Umhlaba sewonakale kakhulu manje. Imicabango yabantu isibe nemithelela evela ebantwini besizwana. Yingakho kunzima manje ngoba le mithelelo le nale micabango esuka kulezi ezinye izizwana ikhombise ukuthi noma isivele manje yaveza isithombe njengokuthi singabantu okungamele ukuthi siyiveze leyo nto leyo ngey'zathu zabo bona abanazo, kodwa manje sekunzima-ke ukuthi noma ngabe uyazigqaja ukuthi ugqoke ngaleyo ndlela ngoba usucabanga ukuthi imicabango abanayo iyiphi. Imiphi imicabango abanayo ngawe, nanendlela izinto bona asebezibuka ngayo emqondweni wabo.